Meriana e seng melaong e na le ditlamorao tse ngata. Jwalo ka ha o ka bakela motho ho kula ho ka etsang hore motho a hlahe makgopho mmeleng, le dintho tse ding tse ngata. Ka hoo, ha wa lokela ho sebedisa moriana o seng molaong. Hobane ha o tsebe o ka se tsebe hore na o kotsi ha kae.

Motho le motho e mong o na le boikarabelo ba bophelo ba hae le ho etsa bonnete ba hore o ntse a phetse hantle. Ka hoo, ho ya ka nna, monna e mong le e mong o na le boikarabelo ba hore a ye ngakeng kgafetsa hore a nne a bone hore o ntse a phela hantle kapa jwang.

Ho bohlokwa ho utlwisisa hore batjha ba se ba seng ba fetile dilemo tse leshome le metso e tsheletseng, ba na le tokelo ya ho nka qeto ka mebele ya bona le ho nka qeto ya hore ba ka etsa jwang ha se ba le boemong boo. Mme ho bohlokwa ho feta ho ba tsebisa ka di ka dintlha tsohle tse teng, le metjha yohle e be e ba ka e sebedisang ho nka diqeto ka mmele ya bona. Empa television-eng ho shebella batho ka di-million-e. Mme ho na le batho ba ka se thabeleng dipapatso tse jwalo ho ya ka lebaka la ditumelo tsa bona.

Batsofe ke batho ba bang ba ratang ho sebetsa mo sebetsa ka pelo ya bona kaofela. Ho ya o sa fihla mahabo bona hoseng o ba thole, ba sentse ba tswile e sa le ka matjeke. Mme ba se ntse ba itokiseditse letsatsi mme le ha o ba thusa, ha o ba thuse hakaalo. Hobane o tla ba fumane ba sentse ba qadile ka mosebetsi mme ba sentse ba leka hore le bona ba ithuse moo ba kgonang. Ntho e nngwe e nthabisitseng ka ho tjhakela batsofe. Batsofe ke batho ba bang ba tla ho hlokomela ka tsela e makatsang. O ya moo o ya malapeng a bona, o re o lo thusa bona, empa o kgutla e le wena, ba o thusitseng.

Ho bohlokwa hore monna e mong le mong a dula a tseba maemo a hae mme a dule a itlhatlhoba ho tseba hore ha a ha a kule kapa le hore o ntse a phetse hantle. Di-sick-i le malwetse a mangata eo a ka phekolwang ha nako e sale teng. Mme nka o kgothalletsa monna e mong le mong hore a itlhatlhobe kgafetsa, a etela ngaka kgafetsa, ho tseba maemo a hae le ho tseba hore o ntse a phetse hantle. Sena se ka boloka setjhaba mme se ka baleha ho kula ka mekgwa e e mengata.

Ho bohlokwa ho rwalla le sa sile hobane ha ho mang kapa mang ya ka tsebang hore na hosane ho tlabe ho le jwang. Dilemo tse leshome tse tlang, ho tlabe ho lo jwang le hore o tla be o na le mang kapa mang bophelong ba hao. Ka hoo, ntate oo a neng a re o na le lelapa kapa batswalle ba tla mo hlokomela, o fositse hobane hosane ha bana ba ka tsoha ba hlokahetse kapa metswalle ya tsona e mo fetohetse. O tla etsa jwang a se a jele tjhelete ya pension o tla kgona ho itlhokomela jwang hosane ha se a se a se na mang we a ka mo hlokomelang? Ka hoo, ho bohlokwa hore a hle a boloke tjhelete ya pension-e e sale ka nako hore a tsebe hore le hosane. Ha o se na mang kapa mang ya ya teng bophelong ba hae, o tla nne a kgone ho ho itlhahanela, a nne a kgone ho iphelela.

Mehla ya nou e fetohile pele bontate ba na ba sa kgathalle e le hakaalo hore ba etse ho etswe bonnete ba hore ba ntse ba phetse hantle. Mme ba ntse ba boemo ba bona ba bophelo bo ntse bo lokile. Matsatsing a pele ha feela ntate ana a kentse lekarapa, mme a rwetse dikgohlopo kapa dieta tsa mosebetsi. Ona, ho no ho thwe o santsane a phetse. Mme o ne a tla sebetsa a ntse a sa phela hantle ho fihlella a se a isa lefung. Empa matsatsing a hona jwale batho ba bo ntate ba hlokometswe. Mme ho na le mesebetsing e mengata ho dula ho na le ngaka ho dula ho etsa bonnete ba hore ba ntse ba phetse hantle.

Ho hona moriana o jwalo. Eya, motho a ka eletsa moriana mme ao leka mothong a le mong. Mme wa sebetsa ka mokgo a bolelang hore o ka sebetsa ka beke e lengwe fela. Empa batho ba fapane le moetso wa batho o fapane, ka hoo, ho ka fihla hwa nka motho e mong dibeke tse tharo. Ha nka motho e mong dibeke tse nne e mong a seke a fokotsa mafura mmeleng hohang, ebile a eketseha. Ka hoo ha hona ntho e jwang.

Nna ha e le mo ke leng mo pholoswa. Ha ke na tumelo ya hore motho a ka bakela mo madimabe ke ho se hlatsuwe sesila ka mora lefu. Ke dumela sesila ha e le ntho tse ding tse batho ba kgale kwana ba ne ileng ba tla ka tsona ho ho tshehetsa e le tsela ya ho eo ba neng ba nahana hore badimo ba batla ka yona. Empa nna ke dumela hore Modimo o mong badimo ha ba na matla. Ka hoo, dintho tse ka bang bo sesila ha di ya tlameha di nne di etswe di etswe, hobane bebele itse ha e le ha o na le ntho efe kapa efe o e batlang, o tobe Modimo ka bo hona, o mo rapele.

Ho bohlokwa ho dula o bontsha batho ditlamorao tsa ho se nwe meriana ya bona le dipidisi. Ho bohlokwa ho ba le ditshwantsho kapa tsona dintho tse ka tse ka bapatsang ho bontsha batho. Ha batho ba sa nwe dipidisi hore na ditlamorao e ba dintho tse kang tse jwang. Mme ho bohlokwa ho dula ho ba eletsa le ho dula ho ba matlafatsa moyeng. Ba utlwisisa hore ho nwa meriana le dipidisi ana ke ho thusa bona, mme ha hona phoso moo .

Ho bohlokwa ho etsa bonnete ba hore ditshebeletso tsa ka potlako di leng kapa tsona ditshebeletso tsa tshohanyetso di atamela moo batho ba leng teng. Ha ho thuse ho etsa ditshebeletso tsa tshohanyetso di be hole kwana. Ebe diofisi di ba hole le batho mo e tlang ho batho ba di founela kapa batho ba di letsetsa, ba di hloka ka potlako, di tla nka dihora kapa di nke yona nako e telele pele di ka fihla. Mme be di qetelle di thotse ho se ho senyehile. Ho se ho sena ka mokgo di ka thusang.

Ho na le mananeo a fapaneng e kang a Youth Development Center le di-clinic-ing mona mo ho thuswang ho ruta batjha ka dintho tse fapaneng. Tse amanang le boimana le ho hodisa bana, mme mananeo ana a ruta haholo bomme le bona bo ntate. Ho ka dintho tseo ba tlamehang ho di etsa le dintho tseo ba sa tlamehang ho di etsa, ho hodisa bana ba bolokehile le ho ibolokeha ka bo bona.